Umzali makakhululeke akwazi ukuthetha nomntana wakhe ngemeko yabo. Umntana angaziboni efuna ufana nomnye umntana ngoba iimeko zabantu azifani. Abantu abahlala ematyotyombeni nangoku babanazo iintloni kodwa ke umntu ozithembileyo uyayazi ukuba imeko yakokwabo ingatshintshwa nguye ukuba usebenza nzima esikolweni, kwenzela uba azofumana umsebenzi wamaphupho wakhe akwazi ukuba akhuphe umzali wakhe etyotyombeni amthengele indlu yamamaphupho wakhe.

Njengomntu ochithe ixesha elinintsi esebenza ngemfuyo nezityalo, andikwazi ke ngoku ukuthenga kwiivenkile ezithile ngoba ndikhe ndibone ukuba ezi zityalo bazithengisayo azilungelanga imizimba yethu. Ndivele ndizityalele apha egadini apho ndihlala khona, kwenzela ukuba ndizokwazi uvuna ndifumane isondlo kwezi zityalo zam. Imfuyo yona ndiye ndiyithenge okanye ndiyothenga inyama esilarheni kodwa ndikhe ndiyibone ukuba le inyama inguA-grade ngoku ibhalwe ukuba ayiyo. Ndiyancedeka ke ngoba ndahlala kule ndawo ndandihleli kuyo ndafunda ezi zinto ndazifunayo ngoba ndiyakwazi ke ngoku ukukhetha bhetele.

Ulawulo lobunkokheli bemveli kwindawo endihlala kuyo buphethwe yi-chief yalapha. Ndihlala kwindawo enabeSuthu, loo nto ithetha ukuba i-chief yalapha ingutata ongumSuthu. Indima yakhe kukuba akwazi ukuqoqosha abantu kakuhle. Xa kukho iingxaki zokuhlala abantu bayakwazi uyokuzibika kuye bengekayi emapoliseni. Ibe yindlu leyo yakhe ahlala kuyo okanye indawo le asebenzela kuyo eza kusebenzana naloo ngxaki uyizisileyo kwenzela ukuba kulungiswe loo mntu othe wakumosha.

Usibonda wengingqi kunyanzelekile ukuba angabinalo ukhetho. Xa uzise ingxaki kuye uxakene nomnye umntu okanye nixabene angakhethi ukuba wazana nabani kodwa amamele ingxaki le izisiweyo alungise loo nto. Iya kunceda loo nto ukuba alawule ngempumelelo.

Abantu baselokishini noko bona abanabo ubuntu njengabantu basezilalini. Ndicinga ukuba le nto yenziwa kukuba ubomi baselokishini bungxamile kwaye abantu baninzi abaselokishini, kanti ke abantu basezilalini bona bambalwa bayazana nokuba ubani ngowakwabani.

Uba ndingatshatiswa nomntu endingamaziyo ndingathatha ixesha ukumfunda ukuba ngumntu onjani. Ndingathatha ixesha ndijonge ukuba usapho olu andizise kulo lusapho oluqhuba njani nosapho olunjani. Mhlawumbi lo mntu uye wandithanda mna ndingamazi loo nto iya kubonakala kwindlela athetha ngayo nendlela enza ngayo. Ndingamcela ukuba andiphe ixesha lokuba ndike ndiyimamele kakuhle le nto naye ndimjonge kakuhle. Ukuba uyavumelana nam, loo nto iya kuthetha ukuba noko yindoda endithandileyo kwaye nam ndiya kufunda ukumthanda.

Intonjane yenzelwa amantombi azawuba ngabafazi. Bafundiswa iindlela zokuziphatha bafundiswa ngokocantsi kwaye ukuba akufunekanga benze ucantsi bengekatshati. Le nto ifundisa amantombazana ukuba sebephumile ke ngoku kwisigaba sobuntombi bangena kwisigaba sobufazi kwaye baboniswa ukuba bayakwazi ukuthwala abantwana.

Umntana ongenzelwanga amasiko abe esenziwa kokwabo asiwe esuthwini uye abe nazo ingxakana ezithile. Loo nto ingathetha ukuba abantu basekhayeni lakokwabo kuyawufuneka ukuba baye phaa esuthwini bayolungisa loo nto. Kodwa ke umntana yena oye wabikwa komnye umzi ingowomnye umzi naye uyakwazi ukuba loo nto ilungiswe sele esentabeni.

UbuKrestu nesiNtu ziyadibana, kwa Bhayibhile leyo iyatsho ithi beka uyihlo nonyoko. Ukuba singathi isiNtu siyabuthuka ubuKrestu siyayithuka loo nto, ngoba ithi abazali bethu xa beswelekile sithi yimimoya emdaka loo nto ayilunganga. UbuKrestu nesiNtu buyahambelana ngenxa yokuba kwa uKristu lo sisinyanya esisikhonzayo.